Eya nna mmino wa setso ke ya o rata ebile ha ke mamele wa Afrika Borwa feela, mara ke kenyeletsa le mafatshe a mang a tshwanang le Guinea, Mozambique, Zimbabwe. Ke mamela mefuta e mengata ka hobane ke yona e thusang hore e re e re e re tshwarelle setsong sa rona.

Eya ke bona e le ntho e lokileng ka hobane ba etsang diphahlo ba kgona ho patalwa tjhelete e bonahalang. Hape ya re thusa hore setso sa rona se bonahale mafatsheng a mang.

Ee, ke bona e le pono e ntle hore ho bulwe dikgwebo tse rekisang dijo tsa setso. Ka hobane ha se batho kaofela ba nang le monyetla wa ho ja dijo tsa setso tje ka batho ba mahaeng. Jwale ha ho na le poleke e rekisang dijo tsa setso haufi, o kgona ho ikhopotsa ka tsela eo o hotseng ka yona.

Nka jwetsa batswalle ba ka hore ha ba ha ba tsebe hore kamano ya ka le le le ntatemoholo le nkgono e fetella ho kae. Ke ikutlwa ke le phomolong ha ke dutse le bona re qoqa ka hobane ba mpha le maele a bonahalang. Hape ke ya ba rata ene le bona ba nrata.

Dumela mama. Ee ke nna. E ka o tseba hore ke thotse mosebetsi ne ke batla ho etsa mpho ya Badimo. Jwale ne ke batla dintlha tsa hore ke tsamaya ke etsa jwang. Hape ke batla ho tseba hore lapeng la rona ke moetlo o feng o ro o latelang, hore re kgone ho phethalahatsa mpho ena ya Badimo?

Ke qala pele ka ho batla resepe e tla tsamaisana le dijo tse ke batlang ho di etsa. Ha ke qeta, ke kopanya di-ingredients tse hlokahalang. Sa boraro ke bula Youtube ke batle video e tlang pontshang hore ke etsa tsona ntho tsa makgethe. Sa sa sa sa o felella ko kopanya di-ingredients tsa ka ke phehe, ha qeta ke etse dijo ha ke qeta ho, ha dijo tse di phehuwa ke ya clean-a hee ka kitchen-eng ke ya phepafatsa. Ha qeta ke ya tshola then ke ya ja. Ha ke qeta ke hlatswa dijana tsa ho qetela, ke yo robala.

Ka madimabe ke dula toropong, jwale ha hona moo diphoofolo tse ruilweng di ka dulang teng. Jwale rona ha re hloka dijo re ya dishopong, re reka se re reka nama e se le dishopong. Hape nna ke bona ho ruwa diphoofolo e le ntho e ntle, ka hobane o kgona ho siela bana ba hao lefa hape o kgona ho ba na le tjhelete ha o qeta ho di rekisa, diphoofolo tseo. Eya ho thata ho di hlokomela hobane ho na le dikokwanahloko tse ka di bolayang kapa di ka utsuwa mara tsona di molemo haholo.